Nka lakatsa ho ngola dibuka, empa sena le ha se le pelong ya ka haholo tjena, ha ke ipone ke fumana nako kapo hona ho etsa nako. Sena se nkutlwisa bohloko haholo hape nka lakatsa ho ngolla bana ba banyane hore ba utlwisise tsena tsa dipalo, e leng mathematics hore ba tle ba utlwisisa ha bobebenyana.

Motswalle wa ka, taba ena ha se tshenyo, ke batla ho theola mmele mme mane ke fumana le tjhelete ya boikwetliso. Jwale taba ena ha se tshenyo e batla e le matla haholo le wena o ntso o e na le monyetla wa hore o ka e kenela, se ka e bona e le tshenyo ke boikotliso ba tello, ntho e ngwe e bitswang therapy. Ka nako e ngwe batho ha ba na le mathata hore ba ka ikela le moo, mme ba lebale ka mathata a bona, ba nahane ka mokgwa o fapaneng, ba bone mathata ao ba se ba ka a hlola ka baka feela la ho ya mane gym-ing. Nka rata haholo ha le wena o ka e bona ka lona leihlo lena, mme ra ya mmoho.

Ke ne ke ikutlwe ke thabile haholo tsatsing leo. Naha kaofela e ne e ferekana, ho heletswa ka ka dintho kantle ka mona ho thwe ke divuvuzela, e mong a letse phala ebile ba besitse le ditlelaore. Ho ne ho le monate ruri, ha ke so ka ke utlwa nthwe jwalo hape, ba bang ebile ba letsa le dihutara tsa makoloi, jwale ka ntle ka mo ha ke sa bua, e ne le mesi fela ya diboraye ho besitswe ka ka dinama. Ho didietswa, ho le melodi, ho le monate setjhaba sa rona, ruri se ne se thabile haholo re ka thabela ho bona papadi ya rugby ya Afrika Borwa e hlola hape.